Mitlangu na yona yi fanekele yi nyikiwa nkoka wo ringana hikwalaho ka ku, ku humelela ka van'wanyani ku le ku tlangeni ka swa mitlangu kasi ka van'wanyani ku le tibukwini. Leswi vulaka ku a hi hinkwavo va nga ta humelela hi swa tibuku, lava van'wanyani vu ta humelela hi swa mitlangu. Leswi vulaka leswaku na vona lava mitlangu va fanekele va tekeriwa enhlokweni tanihi lava va tekeriwa enhlokweni eka swa ku dyondza.

Ku tlanga mitlangu, swi na nkoka swinene na vutiolori swi na nkoka eka rihanyo ra munhu. Hikuva swi ti swa mbilu, swi tiyisa mahawu, swa hunguta na ku nyuhela, swa hunguta na ku vilela, swa hunguta na richuho.

Mhaka yo tisa vupfhumba eSouth Africa ya pfuna swinene eka ikhonomi ya South Africa. Hikwalaho ka ku ku va na mintirho, ku endliwa mintirho, van'wamabindzu lavatsongo va kota ku bindzula na vona, lavatsongo na lavakulu va kota ku bindzula. Hi va na vuendzi bya ku hambanahambana, ku lunghisiwa mapatu, ku lunghisiwa laha va fanekele va tshama kona, ku lunghiseriwa ndhawu ya vuendzi. Leswi swi endla leswaku ikhonomi ya South Africa na yona yi ndlandlamuka.

Loko u tlanga ncuva a wu fanekelanga u etlela. Loko u tlanga ncuva a wu fanekelanga u khoma ti ncuva leti ti nga ri ki ta wena. Loko u tlanga ncuva a wu fanekelanga u heta nkarhi wo leha u nga tlanganga. Loko u tlanga ncuva a wu fanekelanga u tlhelela ndzhaku, u fanekele u tlanga u ya emahlweni.

Vanhu lava nga na tingana, loko vo ti nghenisa ka migingiriko ya ku tlanga mitlangu, a va nge vi na tingana. Hi mhaka ku va ta kota ku vulavula. Hikuva loko mi tlanga mitlangu, mi boheki ku va na ku va na xinakulobye, mi boheka ku va na vunghana, mi boheka ku va u hlangana na vanhu van'wanyana. Mi tivana, mi mi nkunguhata leswaku mi ya tlanga kwini naswona mi ya tlanga kwini, mi ya tlanga na va mani, mi tlanga njhani na vanhu van'wanyana. Hi ndlela yaleyo, mi ta va mi endla xinakulobye, hi ndlela yaleyo mi ta va mi endla vunghana na vuxaka. Lava nga na tingana, tingana ti sungula ku hela hi mhaka ku va kota ku vulavula leswi nga endzeni ka mbilu ya vona. Na mavonele ya vona ma pfumeleriwa ku humeseriwa erivaleni eka swa mitlangu.

Mintlangu leyi nga kona exikolweni lexi a ni nghena xona, a ku ri bolo ya milenge, netball, ku va ragibi, ku va khirikhete, ku va volley ball. Kasi mambalelo wona a wu fanekele u mbala le swa ku swi nga ku manyiki, leswaku u kota ku tsutsuma. Buruku ra ku koma kumbe xiketi xa ku koma xa xa ku va xi nga ku manyi naswona lexi ku xi ku xi ku endlaka leswaku u kota ku tsutsuma kahle. Mambalelo ya kona, a mi fanekele mi mbala muhlovo wun'we hinkwenu. N'wina mi tlangelaka ntlangu wo karhi mi mbala muhlovo wun'we. Loko mi mbala swo basa, hinkwenu mi mbala swa ku basa. A ku na loyi a ambalaka swa muhlovo wun'wanyana.

Loko munhu a tsakela ku hunguta mafurha a ri munhu wa xisati, ntlangu lowu ni nga n'wi lemukisaka leswaku a tlanga wona wu nga va ntlangu wa netibolo. Hikwalaho ka ku ka tsutsumiwa, ka yiwa ku tlangeni, ka yiwa a ku prakatisiweni. Leswi vulaka leswaku munhu loyiwani, i fanekele a ti nyiketela ka ntlangu wa ku fana na vu netball. Hi swona leswi nga ta n'wi endla a hunguta mafurha hi ku olova.

Mimpfuno leyi nga yi kumaka i timhaka ta ku u va u nga tshembelanga ka ndhawu yin'we ya ku va na mali, yin'we u va u ri na mali ya ku humaka tindhawu ta ku hambanahambana. Leswiwani swi endla leswaku u va na nkucetelo wa leswaku u ya mahlweni na ku endla leswi swi endlaka. Kasi hi tlhelo ra ra xitshunxo va na xitshunxo, u va na ntshunxeko emoyeni wa wena, u va wu kota ku ku fikelela leswi wu swi lavaka hi tlhelo ra swa timali.

Mitlangu leyi ni nga tsakelaka leswaku xikolo xa hina xi va na yona, ku nga va bolo ya milenge, ku nga va khirikhete, ku nga va volley boll, ku nga va netball, ku nga va rugby. Hikuva leswi hi swona swi tisaka na vutiolori, hi leswi endlaka leswaku na vumundzuku bya vana va hina byi va byi hlayisekile. Hikuva loko swa xikolo swi nga fambi kahle, loko a ri karhi a endla mitlangu leyiwani, yi nga ha hetelela yi n'wi humelerisile vuton'wini bya yena. Hambi hi loko ku ri hi swa tidyondzo u tsandzekile ku ya emahlweni, kasi swa mitlangu a nga kota ku tlhela a va na vumundzuku lebyinene.

Xipanu lexi ni xi rhandzaka swinene, i xipano xa bolo ya milenge ku nga Kaizer Chiefs. Leyi ni tsakisaka swinene minkarhi hinkwayo, hambi va va kha va looser va ya mahlweni.

Vana wa va vanhwanyana khale la va tlanga mitlangu ya ku hambanahambana. A va tlanga mbalelembalele, a va tlanga xitumbelelani.

Swivutiso swa mina hi leswimbirhi. Xa masungulo ndzi nga n'wi vutisa leswaku, i yin xi ku endleke leswaku u hlawula ntlangu lowu wa bolo ya milenge? Naswona i yini leswi ku endlaka leswaku u tshama u u u u u tiyisela eka ka wona ntlangu lowu? Hikwalaho ka yini u nga yanga ka mitlangu yin'wana u hlawule ntlangu lowu? Ndzi lava ku ta tiva ku i ncini swi nga n'wi endla leswaku a nga tshiki bolo? Na loko mintlhontlho yi va kona, hikwalaho ka yini a nga tshiki a ya mahlweni a karhi a tlanga? Hi swona i ncini ntlhontlho lowu n'wi nyikaka leswaku a ya mahlweni.